Seabe sa ikonomi ke go oketsa madi a naga, temothuo ya leruo, le ya diphologolo e oketsa madi a naga kgotsa kgwebo le tsa tlhabologo ya metselesegae. Dikgwetlho tsa go tshola dilo di le mo maemong a a siameng ke go fokotsa madi a naga kgotsa kgwebo le tlhabologo. Lebaka la maitsholo le temothuo ya leruo le ya diphologolo e fokotsa go kgoreletsa kgolo ya naga.

Seabe sa go tlhokomela le go tlhatlhoba didiriswa tsatsi le letsatsi se na le mabaka a a latelang mo go thibeleng dikotsi le go netefatsa tikologo e e babalesegang ya tiro, go tlhokomela le go tlhatlhoba didiriswa go oketsa boleng jwa mafelo a tiro, go tlhokomela le go tlhatlhoba didiriswa go netefatsa le go tshwaraganeng ga mafelo a tiro.

Tlhokego ya go dira ka botswerere le ntshokuno go sireletsa balemirui le badiri, go fokotsa dikotsi ebile go baya dipolasa le ditlamelo kwa pele. Tlhokego ya go baya boitekanelo le pabalesego kwa pele go sireletsa balemirui le badiri.

Ee, melemo ya boitekanelo jwa go ja rooibos go akaretsa go fokotsa mafefo a madi, go sireletsa bontle jwa pelo, go fokotsa kgwetlhang e e kwa godimo, go sireletsa bontle jwa mmele, go fokotsa mafefo a letsholo ebile go sireletsa bontle jwa pelo ya bana.

Malome a ka dira madi ka go rekisa nama ya kolobe le go rekisa mašwi a dikolobe a ka rekwang jaaka fertilizer ya mmele kwa baruing ba .

Ditlamorago tsa ikonomi, temothuo ya morara le go dira beine go dira ditiro mo mafelong a a kwa nageng. Go tsenya le madi a a kwa godimo mo GDP ya naga. Ditlamorago tsa tikologo, temothuo ya morara, e dirisa metsi a a kwa godimo, e ka fokotsa metsi a kwa nageng, ditlamorago tsa loago. Industry ya beine le morara e tshwaraganwa le di ka go dira ditiro le go tsenya madi.

Tsela ya matlalo a diphologolo a ntshiwang ka yone e ama boleng jwa matlalo ao ka tsela e e latelang tsela e e siameng, go ntshiwa ka botswerere le ka tlhokomelo, go dirisa didiriswa tse di siameng, le go tlhokomela diphologolo pele ga go ntshiwa matlalo.

Rooibos e na le seabe se segolo mo go rotloetseng temothuo e e tswelelang le mekgwa ya go sireletsa tikologo ka tsela e e latelang, go oketsa tlhagiso ya dijalo ntle le go senya tikologo, mekgwa ya go sireletsa tikologo, go fokotsa kgotlhang ya tikologo ka go dirisa dijalo tse di siameng, seabe sa rooibos e dirisa metsi a kwa tlase go lema.

Ke tla ba tlhalosetsa ka dinyonyane tsena gore dinyonyane dingwe di na le mmala e e kgabane, di na le melemo e e farologaneng, ebile e etsa medumo e e farologaneng ka fa e se dinyonyane tsa mofuta o le mongwe.

Ee, ke akantsha merogo e e latelang go ja mafura a a molala go ka thusa go fokotsa kgatelelo ya maikutlo. Go ja merogo ya go ka thusa go oketsa boleng jwa mowa.

Ee, nka le ntlhalosetsa gore go ntse jang go jala mefuta e farologaneng ya maungo jaaka diapole. Diapole ke maungo a a rileng a naleng le mafura a bokete, go fokotsa le malwetsi fa o di jadile, ebile di gola sentle fa o di nosetsa ka dipanana tsone ke maungo a naleng dikotla, go siame go ka di bjala ko lapeng.

Go jala ditamati, ditamati di jalwa ka go di tsena mo metsing a a tonyang, mo go naleng letsatsi, o di nosetse gabedi mo letsatsing, go rojwa ditamati di rojwa ka go di tshwara mo metsing o di emele di nne .

Go jala peo, peo ya rooibos e jalwa mo polaseng ka nako ya selemo fa seemo sa loapi se le sentle. Peo e tlhokomelwa ka go e boloka mo seemong se se siameng. Go roba peo ya rooibos, setlhare sa rooibos se kgaolwa fa se le sentle mme se boeletse go ka dira tee.

Balemirui ba lebane le dikgwetlho tse di latelang, ditsela tsa go dira, ditsela tsa go dira rooibos di ka ba le dikgwetlho jaaka go kgaola le go omisa setlhare le boferefere jwa mmaraka. Dikgwetlho di ka rarabololwa ka go dirisa ditsela tsa go lema tse di siameng jaaka go nosetsa ka tsela e e siameng, le go dirisa thekenoloji go ka rarabolola dikgwetlha tse dingwe.

Dikgwetlho tse balemirui ba lebanang le tsone ke loapi le go fetoga tikologo, ditsela tsa go dira, boferefere jwa mmaraka, tse ditokologo, bolwetse jwa dikgomo, go tlhoka metsi le go fetoga ga mmaraka.

Maungo a dirisiwa ka ditsela tse di farologaneng, jaaka go omisiwa maungo go dira di jeme tse di ka nnang nako e telele go dirisiwa perekise le go dira beine go ka dirisiwa diterebe gongwe gape le seno, le senotsididi go dirisiwa maungo a a farologaneng jaaka apole, panana le maungo a mangwe.

Maungo a a jalwang le go jewa thata ke ka gore a na le bolemi jo bo oketsegileng le tse di kgonang go thusa mo mmeleng, dipanana ka gore di na le bolemi jo bo oketsegileng ebile bana ba dirata o ka kgona go dira di-purity ka tsone.

Merogo e e lengwang le e e jewang thata ke letlhaka ka gore le na le dikgatholo tse di tlwaelegileng mo mmeleng, sepinatšhe ka gonne se na le di-vitamin, carrots ka gonne e na le di-vitamin e e tlwaegileng mo go thuseng pono.

Seabe sa dithoro le mabele ke go thusa ka dijo, go thusa ka temothuo, go thusa ka ikonomi le go thusa ka ditokologo. Dithulaganyo tsa dijo, go dira dijo tse di nang le boleng jo bo oketsegileng le tse di tlwaelegileng mo mmeleng.